Indaba, indaba yama-potholes imigodi esemgwaqweni iy'nkinga kakhulu ngoba silubikile udaba, silubile udaba, kwathiwa hhayi kuzolungiswa. Namanje sisalindile kodwa-ke thina siwumphakathi sibone ukuthi ngoba kunemigodi emikhulu kakhulu njengoba kunezimvula futhi manje, sibone ukuthi siwuvale lowo mgodi ngoba ubanga izingozi.

Ukusetshenziswa kwamakhadi, ngikubona kubalulekile kakhulu. Ngoba uvele ufake imali ekhadini lakho bese uma usuzongena ebhasini, uvele ukhiphe ikhadi lakho ukwazi ukuthi uthege lapho bese iyaqhubeka indlela. Kodwa-ke uma usebenzisa imali mhlampe, imali uma seyilahlekile, angeke ukhone ukuthi uyithole. Kodwa ikhadi uyakhona ukuthi uzofaka i-ID number yakho, bese uyakhona ukuthi uthole imali yakho. Kubalulekile kakhulu ukuthi kusetshenziswe makhadi.

Uma uhlala endaweni yasemakhaya lapho kukhona amabhasi aye edolobheni ahamba kabili kuphela ngasuku. Lapho uyakhona ukuthi uhlele kahle isikhathi sakho ukuthi ngesikhathi esi so uzobe usendaweni eka nje. Uwenza lokhu, bese uya endaweni eka nje, ukuthi uma sekufika le bhasi leli elinye lesibili, ukwazi ukuthi ubuyele emuva.

Ayingiphathi kahle indaba yabantu abaxabanayo emgaqweni. Ngoba umgwaqo owethu sonke kumele ukuthi sihambisane kahle emgaqweni. Ngoba ziningi iy'ngozi ezenzeka ngabantu abaxabana emgaqeni. Uthole abanye sebeyaxabana bese bagcine sebalimaza. Kubalulekile kakhulu ukuthi sisebenzisane emgaqweni uma umuntu eshayela. Uma ubona ukuthi uyalinda angamkhona ukuthi amlinde lo munye akhone ukuthi andlule.

Indaba yama-pothole ibucayi kakhulu. Ibucayi kakhulu ngoba ayilimazi eyakho imoto kuphela, ilimaza ingakhoza ney'ngozi. Kodwa-ke kunomthetho ukuthi uma ngabe kune-pothole and seyilimazile futhi nemoto, ngiyahamba ngiyoriphotha kukhansela ukuthi imoto yami nayi seyize ilimele ngenxa yale-pothole. Ukuthi bakhone ukuthi balungise imoto, bakhone ukuthi balungise nale-pothole.

Amanani wamathikithi wamabhasi ahamba amabanga amade, aphezulu kakhulu. Yini yini ngoba? Abashayeli kumele bakhone ukuthi bathole imali nabo. Bahole abashayeli, nenkampani yamabhasi nawe kumele ukuthi ihole ikwazi futhi nokuthi inakekele amabhasi wabo. Ikwazi ukuthi ithele nodizili, khona konke ukuthi uma isithatha lo hambo lwamabhasi, sikhone ukuthi sihlale sinethezekile.

Indlela elungile nefanelekile yokubamba isiteleka samatekisi. Ukuba bahambe baye kumphathi dolobha wabo noma ikhansela lendawo. Bafike basitshele ukuthi yiko loko okuzokwenzeka loko nasi isiteleka. Bese-ke bayahamba-ke ikhansela le ndawo lilithathe lise emaphoyiseni, kube yisiteleka esizoba semthethweni.

Mina ngithanda ukuhamba ebusuku, uma ngizohamba uhambo olude ngoba ngibalekela ukuthi, azikho iy'moto eziningi emgwaqweni. Kuhamba kumnandi, ayikho lento yokuthi uzohlangana ney'moto sezimile ulayini sezifuna ukudlula endaweni thizeni. Kumnandi kakhulu ukuhamba ebusuku.

Imigodi emgaqweni iy'nkinga kakhulu ezindaweni zasemakhaya noma emadolobheni. Ibangwa amanzi, ibangwa yimvula. Uma kuloku kunetha imvula kuyagubheka lapha ngaphansi. Futhi-ke ibangwa nokuthi imoto uma iy'lokhu zidlula ishayeke kancane bese kuyagubheka. Kodwa kakhulu kakhulu imbangela yayo amanzi.